Munghana ndzi nga tsakela ku lomba xiambalo xexo ku ka ri ku nga xiximi ndhavuko wa xona kambe ku tlangela ku hambana na vu wun'we hi siku ra ndzhaka i ku tlangela na ku dyondza eka mindhavuko ya un'wana na un'wana na ku ti tsakisisa loko hi ri karhi hi swi endla.

Munghana eka mucato ndzi nga tsakela ku ambala swiambalo swa ndhavuko swa Vatsonga vavasati va tala ku ambala yo saseka kumbe na swibelani leyi nga na ti print leti hanyaka na mihlovo yi hlanganisiwa na switirhisiwa leswi fambelanaka vavanuna hi ntolovelo va ambala swihuku swa na mahembe ya ndhavuko lawa nga ya ti-design to rharangana xana ndzi nga rock-a look leyi eka mucato.

Ku hlawula swiambalo swa vantshwa swi tala ku hlanganisa switayela swa manguva lawa na mincukutelo ya ndhavuko kambe swi nga ha endleka ku nga ri ni minkarhi hinkwayo ku rhangisa swiambalo swa ndhavuko.

Tanihi Mutsonga ndzi vona swi ri swinene ku dyondza na ku tlangela mindhavuko ya mindhavuko yin'wana kambe ku ambala swiambalo swa vona handle ko twisisa kumbe ku xixima swi nga ha voniwa tanihi ku pfumala vuxiyaxiya ku ti dyondzisa hi nkoka wa mindhavuko yin'wana ni ku fanekisela endzhaku ka swiambalo swa yona a ku ta va ndlela leyi anakanyisiweke swinene.

Endhawini ya ka hina vana va tala ku tsakela swiambalo swa manguva lawa swo tanihi swikipa ti-jean ni swin'wetsin'wetsi hambiswiritano hi nkarhi wa swiendlakalo swa ndhavuko kumbe hakanyingi va ambala swiambalo swa ndhavuko hi ku tinyungubyisa vatswari vo tala va tlhela va nghenisa swilo swa ndhavuko eka swiambalo swa vona swa siku na siku va hlanganisa switayela leswi hambi.

Leswaku u ta tlhela u teka endzhaku ko feriwa hi munghana wa vukati kumbe i xiboho xa munhu hi xihexe lexi titshengeke hi ku swiyimo swa munhu hi xiyexe ku lungekela ka mitlhaveko ni maendlelo ya nseketelo vanhu van'wana va kuma nchavelelo xinghana loko va tekana nakambe kasi van'wana va nga ha tsakela ku dzingisa mianakanyo ya vona eka vana va vona ndyangu kumbe ku kula ka munhu hi xiyexe ku eku heteleleni i swa nkoka ku rhangisa vuhlayiseki bya mintlhaveko ya munhu hi xiyexe.

A ndzi ta n'wi komba ndlela leswaku swi le ka yena loko a lava ku tekiwa kumbe a nga tekiwi lexi ni nga ta xi vulaku xa nkoka hileswaku loko a ri yena u ta endla swilo swinene swo fana na ku ti langusa hi yexe a ti vonela mahanyelo hi ndlela ya kahle ya ku ti sivelela ka swilo swo tala a ti nakekela ka swilo swin'wani a ti twisisisa hi yexe.

Ina a ndzi ta pfumela hikokwalaho i riendzo ra vana va fambaku na vatswari a ndzi ta sungula hi ku vutisa mutswari wa mina ku sungula ku ri wa pfumela ku famba eka riendzo leri.

Eka ndhavuko wa Vatsonga mavito ya xirhangiso ya tala ku rhwala nhlamuselo ya nkoka naswona ya tirhisiwa ku kombisa rirhandzu xichavo kumbe swihlawulekisi swi nga ha sekeriwa eka timfanelo ta miri wa munhu vumunhu bya yena kumbe ku humelela loku xiyekaka mavito ya xirhangiso ya tlhela ya tirha tanihi ndlela yo tiyisisa vuxaka na ku tumbuluxa ku titwa ka vumunhu endzeni ka mindyangu na miganga.

Mavito ya xirhangiso i mavito lama nga riki ya xiviri lama sivaka mavito lama faneleke lama tirhisiwaka ku kombisa rirhandzu ku tolovelana kumbe minkarhi yin'wana ku hlekula kumbe ku hlekula munhu.

Ndzi nga va xavela swibelani, tinguvu, vuhlalu.

byo ambariwa hi vanhu vo cata na lava va tin'anga a ti fani hikokwalaho ka leswa micato u tinyungubyisa vutsonga bya wena lava va tinyanga hi lava va mbalaka hi ku fanelana ka swilo swa vona swa xintu.

Ku rhungela vuhlalu bya mina ndzi tirhise vuhlalu byo saseka ndzi tirhisa xipeleta na njara ku hlanganisa vuhlalu bya mina ndzi tirhungelela.

Loko u tirhisa xibelani u cinisisa mizimba ya wena u cinisisa xisuti xa wena ku kombisa ku tsaka ka na ku navetisa ricinelo ra wena u ku tikomba Vutsonga bya wena.

Va fanele ku ambala madzovo ya swiharhi kumbe swiambalo swa le matsolweni leswi endliweke hi madzovo ya swiharhi.

Vavasati va fanele ku ambala swibelani na tinguva na vuhlalu.

lexi ni xi rhandzaka hi lexi xa ku yimbelela xa machangani lexi xi ni endlaka ni tinyungubyisa hi vutsonga bya mina.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa Vutsonga bya ku titsakisa leswaku hambi ni cina ndzi titwa ndzi tsakile ndzi tinyungubyisa hi Vutsonga bya mina.

Vuyimbeleri bya ndhavuko i bya nkoka eka vanhu va Vatsonga ku hlayisa ndzhaka ya vona ku kurisa vaaki na ku kombisa vumunhu bya ndhavuko hi ku vulavula hi switori mihivahivana na ku tlangela.

Ndzi rhandza ncino wa xibelani kumbe muchongolo hikokwalaho ni swi tsakela swinene ni titwa ni ri mutsonga wa xiviri.

Hi leswaku loko u ri mutsonga u fanele u tinyungubyisa u hlonipha u xixima vutsonga bya wena.

Hi lexo cinela makhwaya hikokwalaho ku kombisa vuxiximi bya vutsonga.

Tiyindlu leta khale ta rhawunda leti ku ku tshamaka eka tona.

Ku nyika vuhlayisi bya nkoka ku kurisa na nseketelo wa ntlhavelo loko nakambe hakanyingi ku lawula mitirho ya le kaya ku dyondzisa vana na ku hoxa xandla eka vuhlayiseki na ku kula ka ndyangu hi ku angarhela.

Vutihlamuleri lebyi avelaniwa bya ku hlayisa nseketelo wa mitlhavelo na mitirho ya le kaya.

Ndza swi kota hikokwalaho ndzi nga dyondzisa hi vatswari va mina.

Yi tirha tanihi record leyi hanyaka ya mintokoto ya ndyangu ripfumelo ni mimpimanyeto leyi hundziseriweke eka tinxaka.

Mhani papa ntlawa wa swikhongelo wa kereke ya hina wu ta hlangana ekaya ra hina ku nga ri khale naswona ndzi nga tsakela ku va na rhulelo laha xana sweswo swi lulamile eka n'wina.

Ndzi tsakela joyina khwayere kambe ndzi xiye leswaku tinsimu ti hambanile na leti ndzi tiyimbelelaka ekerekeni ya mina. Ndzi nga tsakela ku ringanyeta tinsimu tin'wani ta gospel kusuka eka ndhavuko wa mina ku fana na hosi hosi kumbe tinsimu tin'wana to tlakusa leti nga tirhaka kahle na ti xitayili xa khwayere ya wena xana sweswo swi nga va nchumu lowu hi nga wu nghenisa.

Nkoka wo hlawuleka eka vapfumeri na vaaki.

Ina swakudya swa manguva lawa hakanyingi swi kombisa swakudya leswi swekiweke chukele leri engeteriweke ni mafurha lama nga riki na rihanyo kasi swakudya swa ndhavuko swi kandziyisa swakudya leswi helekeke leswi nga ni swakudya swo tala ku ambana ku hambana loku nga khumba rihanyo laha swakudya swa manguva lawa swi fambelanaka na ku tlakuka ka khombo ra mavabyi lama nga tshungulekiki na swakudya swa ndhavuko leswi fambelanaka na rihanyo ro antswa hi ku angarhela.